Ndicinga ukuba yibhasi ekhuselekileyo kuneteksi kuba yona ingaphaphatheki.

kumqhubi uba akukho lungiselelo na for abantu abangaziyo ngoba ke nam ndize ndingazi. So ndingakhe ndibuze kuye ukuthi lithini icebo okanye loo makhadi ango ona athengwa phi mhlawumbi.

Iibhasi xana zizele izitulo ke uye kumiwe ngeenyawo, so nokuba ke ndifike izitulo zizele ndingama ngeenyawo akho ngxaki.

kwaye angekhe ndizive kamnandi tu kwaphela ngoba kaloku ukuba bendisazi kwangethuba ngendenze amanye amalungiselelo. Kodwa ke ndingothuka nyhani kwaye ndingazivi kamnandi tu.

ngamaxabiso ngoba kaloku xa kufuneka bebheke eteksini iteksi ibiza kakhulu kunebhasi. Bachaphazeleke nangexesha ngoba maxa wambi ziye ziphele iteksi ngoba mninzi wonke umntu ofuneka ekhwele itekisi aze umntu azifumane ke ngoku sele eleyithi emsebenzini. Phinde kwakhona bachaphazeleke ngomzimla ngoba maxa wambi laa ndlela ibihanjwa yibhasi iteksi yona ayifikeleli.

funeka unxibe ibhrukhwe engavulekanga, engazokuthi saa. Okanye uba kunjalo ke ibhrukhwe yakho uyifake ekawusini xa uzonyomfa ibhayisekile. Kwakhona funeka uqaphele ungahambi phakathi etheni nemoto kodwa ke uzame ukuhambela apha ecaleni, unyomfele apha ecaleni. Kwaye naxa uzawujikajika uqale ubhekabheke kuqala kwaye wazise nabanye abaqhubi ngezandla ezi zakho ukuba ngoku uyajika.

Ndicinga ukuba ibhasi enedekha enye ikhuseleke ukodlula ibhasi eneedekha ezimbini ngoba naxa ijika le inedekha enye ayikho secicini lento yokuba ingawa.

Ndingajika ndibuyele ekhaya ndize ndibambe ibhasi elandelayo.

Ndimcebisa ukuba aqiniseke ngamaxesha ibhasi ehamba ngawo kwaye kwakhona aqiniseke ukuba unalo ikhadi lokukhwela ibhasi.

Ndingothuka ndibe kwangaxeshanye ndizibuza ukuba inoba yonke into ihamba kakuhle na okanye ngaba kwenzeke ntoni ngale ntsasa yanamhlanje.

Ndingema ndiqhubeke ndilindile ibhasi ndize ndizame indlela yokuxelela apho ndiya khona ukuba ndiza kufika emva kwexesha.

Ndingehla kweyona ndawo isondeleyo kunalapho ndiya khona ndize ndiqhubekeke nendlela yam ndihamba ngeenyawo.

Kubaluleke kakhulu ukuba ibhasi ilibambe ixesha ehamba ngalo ukuze abakhweli bayo bazokuqiniseka ukuba bayilinde ngexesha elifanelekileyo.

Kubalulekile nento yokuba ibhasi ilibambe ixesha ephuma ngalo, abakhweli bayo bangazokudideka, kodwa ke kunoko bahlale njalo besoloko bephuma ngexesha elifanelekileyo.

Bayachaphazeleka nabo abakhweli xa kunyuka amaxabiso ebhasi ngoba kufuneka baphinde benze izicwangciso zemali, becwangcisela imali ibhasi ethe yenyuka ngayo.

Xa ibhasi ingawutshintshi umzila wayo then nabakhweli baza kuqiniseka ukuba ngokwenene bakhwele ibhasi efanelekileyo. Ukuba ibinosoloko iwutshintshatshintsha umzila wayo abakhweli bebengazokhwela beqinisekile ukuba iyaya kule ndawo baya kuyo.

Kwakunzima nyhani xa ibhasi zazimile ngenxa yoqhankqalazo ngoba kaloku kwafuneka ukuba sibhenele eziteksini teksi ezo maxa wambi ziye zibaleke kakhulu.

Ndicinga ukuba ingalicebiso elihle neliza kuthi limongele imali kakhulu, nto nje kufuneka aqiniseke ukuba ukhuselekile endleleni njengoko ezawube ehamba phakathi kweemoto ezinkulu.

Ingxaki kukuba kuhamba iitrakaa kakhulu endleleni, umntu ke ngoku kufuneka aqiniseke ukuba ukhuselekile ngebhayisekile yakhe kwaye akakho sendleleni yeetraka.